I hangalata ku va munhu a itshemula kumbe ku khohlola a nga ti pfali nomu.

Eka tin'wana ta tithekisi ta vona va hlawula to karhi leswaku hi tona ti nga ta layicha vanhu lava va tirhisaka kumbe ku famba hi ti-wheelchair.

Emutini wun'wana na wun'wana ku kumeka ku ri na xithawulana xo timela ndzilo.

Hileswaku nkarhi wun'wana mimirhi yi fika yi nga ku tirhela xi ku vabyisa.

Leswaku tiko rin'wana na rin'wana ri kumeka ri ri na vanhu vo hundza ntlhanu leswaku va ta kota ku pfuna loko ko tshuka ku vilela nghozi.

Hi swona hikuva a swi olovanga ku kuma xigevenga lexi xi va ku xi tirhisile swo tisirhelela swa le ma mahlweni hikuva a hi koti ku vona xikandza ku ri hi ta kota ku tiva ku ri i mani kumbe i munhu wa njhani.

Ndzi nga n'wi tshikelela kumbe ku n'wi salela ndzhaku eka swa timhaka ta tidyondzo ta yena hikuva nkarhi wun'wani wa kuma u nga ri na munhu wo ku salela na n'wana.

Swi vula leswaku u na mavabyi u fanele ku dya maphilisi u tlhela u hunguta kudya swilo swa mafurha na swa swipayisisi.

A dya swakudya leswi nga na rihanyo lerinene swo fana ni matsavu na mihandzu a nga ehleketi ngopfu a gym a va na nkarhi wo enela wo etlela.

Munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta kumeka a kha a xavisa mimirhi leyi u fanele ku khomiwa a ya ekhotsweni.

Hi nga famba na yena hi pfuxela eka tindhawu leti ku nga na vanhu lava va nga na vutsoniwa a ta kota ku swi vona leswaku a hi yena a ri yexe nakona a hi ku hela ka misava.

Ku fanele ku va na vakamberi eswibedhlele lava va nga ta jikajika vusiku na nhlikani ku tiyisisa leswaku mhaka leyi vanhu va rilaka hi yona a yi endleki.

Hi ku va kombisa rirhandzu no ka ni nga va judge eka mhaka leyi va nga hlangana na yona.

Hi ku va kombisa rirhandzu ro ka hi nga va judge eka mhaka leyi va nga hlangana na yona.

Ahee minjhani ku na nghozi leyi nga kona evhengeleni ku na ndzilo lowu nga ku pfurheni naswona ku na vanhu vo hlaya laha ndzeni ka vhengele yi kombela mpfuno hi xihatla.

A va vula leswaku loko u heta ku tlhaviwa nayiti u titwa u pandziwa hi nhloko swinene naswona u tlhela u titwa u ri weak.

Ti teka nkarhi wo ringana awara lexi xi nga antswisaka hileswaku etitliniki ni le swibedhlele ku kumeka ku ri na tiambulense to hlaya leti ti va ku ti rindzile leswaku loko ku fowuneriwa ti tsutsumela kona.

Hayi hikuva nhlayo ya vanhu va swidzidziharisi ni lava va na ku switsotswi yo ya yi engetelelanini.

Leswaku va ta kota ku langutana na mhaka leyi hi ndlela ya nawu nakona ku ta kota ku va na ku lunghisiwa.

A hi tshikeni ku famba hi xava swilo lomu handle leswi hi nga swi tiviku leswaku swi endliwe hi yini naswona swi tise ku yini a hi ti dyondziseni ku xava swilo eswitolo leswi swi nga le nawini ku papalata swilo swo tala swo fana ni ku hundza emisaveni veni hikokwalaho ka ku xava swilo swa vuxisi na ku papalata mavabyi.

Vuvabyi bya HIV i vuvabyi lebyi hanyaka naswona a byi tshunguleki ku papalata ku hlangana na vuvabyi lebyi tisirheleli loko u endla swa timhaka ta masangu ku papalata ku khoma ngati ya munhu un'wana loko u nga mbalanga swa le mandleni swa ku tisirhelela.

Phurayivhete hikuva va tekela enhlokweni xigulana a va khanyi.

Hi byihi vubihi na vu kahle bya loko munhu a kha a tirhisa ndlela yo pulana ndyangu a nakona loko se munhu a lava n'wana swi teka nkarhi wo fika kwihi endzhaka ka loko u kha u landzelelana na pulani wa ndyangu.

Munhu u fanele ku dya swakudya leswi swi nga na rihanyo lerinene nakona u fanele u dya mihandzu kambirhi evhikini.

A va tholi vanhu vo hlaya leswaku va ta pfuneta va tlhela va endla titliliniki eka to hlaya vanhu va ta kota ku avanyisa na van'wani va ya hala van'wani va ya leni.

Ku tiyisisa leswaku vanhu hinkwavo lava a va ri ndzeni ka movha lowu nga hlangana na mhangu leyi va ha hlayisekile na mindzwalo ya vona yi hlayisekile.

U nga hleketi ngopfu u nga dyi swakudya swo tala mafurha na swipayisisi nwa na mati yo tala hi siku.

Masiku lama u ma tshameke exibedhlele swakudya leswi u swi dyaka na mimirhi leyi va ku nyikaka hi yona hi siku.

Number one va va kombisa swithombe swa vanhu lava swi nga va tirhela kambe ku va ku ri mavunwa number two va swi xavisa hi ntsengo wa le hansi number three va va byela leswaku endzhaku ka masiku mambirhi swi ta va swi va tirherile.

A ndzi ta titwa kahle hikuva u ta va a kha a swi tiva leswaku loko a lava ku endla timhaka ta masangu u fanele a kunguhata leswaku a nga kumi n'wana a ha ri xikolweni swi nga ta n'wi kanganyisa.

Ku hisa miri u nga swi horisa hi ku n'wi susa murhi wa panado rash-i u nga yi sivela hi ku n'wi tirhisela swilo leswi swi n'wi khomeka kahle kumbe mafurha ya vana lama ma nga le nawini.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a va tshame hansi va vulavula timhaka ta vona loko swi tsandza a va hambani.

Swi olovile leswaku a nga khomiwa hi mavabyi mo hambanahambana eka xirho xa vona xa vununa.

Ndzi vona ndlela ya ximanguva lawa yi ri kahle hikuva na loko u lava ku kuma n'wana swa xihatla va swi kota ku ku hlambisa leswaku u ta hatla u kuma.

Swi swi endla leswaku loko ko tshuka ku humile swo karhi tanihi swo fana na swa mitirho munhu loyi va n'wi hleketaka wo sungula va hleketa munhu loyi a pfunaka.

Hikokwalaho swi nga fika swi nga tirhi kumbe swi ku vangela swin'wana emirini wa wena.

Ndzi vona swi nga ri swilo swa kahle hikuva i ndhavuko vanhu va fane va landzelela ndhavuko wa vona va nga wu cukumeta.

E-e, a ni voni ku ri mhaka ya kahle hikuva van'wana swiyimo a swi va pfumeleli leswaku va nga ya engomeni se hi nga va tshikelela.

Hikuva eminkarhini ya sweswi ku tele ngopfu xithekinoloji xithekinoloji xi hatlisisa swilo.

A va ti tekeli enhlokweni va tshama eka ndhawu yo basa naswona va ti tlhogomela.

Ndza swi khutaza hikuva swa pfuna swinene nkarhi wun'wana van'wani va tikeriwa ku pfulekela munhu un'wana kambe loko va hlangana na vanhu lava nga na vutivi no tirha hi swona swo va olovela.

Ndzi nga endla leswaku va hunguta madyelo ya swakudya sweswo swi nga lavekiku xikombiso swiwitsi ndzi nga endla leswaku swiwitsi va nga ha swi dyi ku fana na nkarhi lowu a va swi dyisa hi swona loko ku ve keni a va dya swimbirhi hi siku swi komba ku sweswi va ta dya half ya xin'we hi siku.

Byi hakeriwa hi mali ya ka mfumo.

Ina hikuva hina a hi tshama hi mbarile ti-face mask leti a hi khomiwanga hi xitsongwatsongwana xa COVID-19.

Ina hikuva munhu u va a swi vona kusukela a vutsongwanini bya yena nakona loko a karhi a swi vona u va a ehleketa leswaku ku hanyisiwa swona hi byona vutomi bya kona nkarhi wun'wana swi endla leswaku u kula u ri na rizondho u kula u kwatile wa ha ri na nkwato lowu wa leswi u nga swi vona malembe ndzhaku.

A va tshami na vatirhi va vona ehansi va khomile xa ku tsalela va karhi va teka mavonelo ni ku twisisa leswaku va lava yini va xota yini.

Ku nga endla ndzi titwa kahle hikuva ndzi ta va ndzi kha ndzi twisisa leswaku Xikwembu xi vonile swin'wana eka mina xi ndzi nyiketa nyiko leyi ndzi nga yi langutelanga.

Ku tirhisa condom na ku tirhisa tiphilisi ta PrEP tiphilisi ta PrEP-e hileswaku hi nga kota ku kuma na n'wana.

A wu pfuni ku ringana hikuva swilo swa durha nakona a wu fanele ku pfuna na lava va va hlayisaka leswaku va ta kota ku va na matimba va hlohloteleka ku hlayisa vanhu lava ku ya .

Hi ku vulavula a ri yexe nkarhi wun'wana na loko wo va u tshame na yena loko u vulavula u ta va a nga ri ka wena yena u ta va a ri ku hleketeni ka swa yena.

U va endla leswaku va khomiwa hi mavabyi hi ku hatlisa hikuva i vanhu lava va nga kotiku ku ti tirhela no hambanyisa swo basa ni swa .

A swi bihanga hikuva a ku na ku hambana ka swilo sweswo.

Ku pandziwa hi nhloko ku hisa miri no khohlola.

Ku fanele ku endliwa na tiambulense leti ti nga ta kota ku famba a ndleleni yihi na yihi.

Ku va ku ri ku honisa ni nga n'wu tsundzuxa leswaku loko munhu a ri muyimani a landzeleli swiletelo leswaku n'wana a ta va na rihanyo lerinene a nga khomiwi hi mavabyi lawa hikuva nkarhi wun'wana swa endla leswaku n'wana a kula a ri na rivengo eka mutswari.

Ndzi nga n'wu hlohlotela leswaku hi yena murhangeri wa muti vana va fanele ku dyondza ka yena a ti a ta pfuna a ta kuma mpfuneko leswaku na vana na vona va ta kota ku kuma matimba va kota ku tiya.

Va nga endla leswaku xibedhlele xin'wana na xin'wana xi kumeka xi ri na tindzimi hinkwato ta munhu wo pfuna kumbe munhu wo pfuna loyi a tivaka tindzimi hinkwato.

Ndzi titwe kahle a ndzi hlangananga na swona swivavi leswi munhu a ndzi ta n'wu byela leswaku a ya ti sivela hikuva swi sivela xitsongwatsongwana xa COVID-19.

Ndzi nga tshama na vona ehansi ku ri vanhu va xinuna ntsena ndzi va kombisa hi rihanyo na leswaku vutomi byi lehe njhani nakona va fanele va hanyela vana va vona ni vatukulu va vona vutomi byi komile a hi ti tekeleni enhlokweni.

Hi leswaku hi ta kota ku tiva leswaku hi tisirhelela ku fika kwini loko hi endla timhaka ta masangu.

N'wana u fanele a ya xikalwini leswaku a ta kota ku kuma tinayiti to kurisa marhambu marhambu ya yena ya ta kota ku kula kahle nakona a ta va kahle na le miehleketweni ya yena na rihanyo ra yena a ta tshama a hlayisekile.

U fanekele a landzelela thiritimente ya vuvabyi lebyi nakona a nga tshami endhawini leyi yi nga na ritshuri ngopfu a hambani na ritshuri.

Minjhani nhlengeletano hinkwenu ni na xivilelo xa vana laha xikolweni ku na vana lava va vavisekaka kambe a va kumi ku pfuneka hi xihatla ku tlhela ku va na vana lava ku nga ni swakudya leswi swi nga va khomeki kahle ni kombela hi bumabumela mhaka leyi no nyika mavonelo no nyikana tindlela leswaku hi nga endla yini ku angula .

Hi leswaku n'hweti yin'wana ni yin'wana hi ndyangu hi ndyangu lowu wu nga na vutsoniwa va fanele ku tsala ehansi swilaveko hinkwaswo leswi munhu waloye a swi lavaka kutani swi kota ku endliwa.

Muchayeri wa thekisi a tikomba a jahile swinene laha thekisi a yi ri ku tsutsumeni swinene emahlweni ka thekisi a ku ri ni ximovhana xo tshuka muchayeri wa thekisi u te u ringeta ku overtake-a laha a nga fika a tsandzeka ku overtake-a a fika a tlumba ximovhana.

Vanhu lava va hlayisaka vatsoniwa lava va nga le kaya va tibyela leswaku vatsoniwa a va nge koti ku endla nchumu xa vona vo fanele ku tshama endhawu yin'we va hlayisiwa kasi na swikolo swi kona leswi va nga kotaka ku ya eka swona va fika va dyondza na vutsoniwa bya vona.

Ndzi swi vona swi ri kahle hikuva na siku va nga ta hlangana na nghozi kumbe ku vaviseka va ta swi kota ku ti pfuna.

Ma hi byela leswaku vurhangeri a byi le ku tiyisiseni leswaku xibedhlele xi le ku fambeni hi ndlela ya kahle ma tlhela ma hi byela leswaku vaongori a va le ku hlonipheni ka ntirho wa vona.

Hi leswaku munhu loyi a nga ri ku na vutsoniwa wo ti pimanisa na munhu loyi a nga na vutsoniwa hi ku ya hi mintirho kasi munhu loyi a nga na vutsoniwa ku na leswi a nga fikeleleku ku swi endla entirhweni hikokwalaho ka vutsoniwa bya yena.

E-e hikuva nhlayo ya vantshwa vo kuma vana a yimangi yi le ku tlakukeni naswona van'wana ve le ku tlhandlameteni na ku tlhandlameta van'wana va kuma vana va ha ri exikolweni.

Ndzi twisisa leswaku i nhlayiso wa vadyuhari na vatsoniwa hikokwalaho a va swi koti ku tiendlela swilo. Ndzi vona swi fanerile hikuva swi le ku pfuneni swinene naswona vanhu lava va kumeka va .

Hileswaku a va nge swi koti ku ya eku tirheni leswaku va ta kuma mali mali ya muholo ya va pfuna swinene.

Ndzi nga endla leswaku swilaveko hikwaswo swa mudyuhari waloye swa landzeleriwa naswona u hlayisekile u dya swakudya leswi akaka miri.

Ina, ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva vanhu lava a va nge swi koti ku ya ku tirheni leswaku va ta kuma mali yo tihlayisa.

E-e, hikuva swilo swi le ku durheni laha Afrika-Dzonga mali leyi ya mudende a yi ringanelanga.

E-e, hikuva nkarhi wun'wani loko u ri karhi u vabya u ya etliliniki leswaku u ta kota ku pfuneka va ta ku byela leswaku mimirhi yi herile.

Wu nga tiyisisa leswaku n'hweti yin'wana na yin'wana ku phakiwa swilaveko hinkwaswo leswi lavekaka leswaku va ta va na rihanyo .

Hileswaku na vadyuhari va kota ku fikelela hikuva swi va swi ri kwala kusuhi. Vadyuhari a va swi koti ku famba hi ku hatlisa.

Ina, hikuva nkarhi wun'wani na munhu a nga na mali yo khandziya xibazana leswaku a ta ya etliliniki yin'wana ya le kule naswona u nga kumeka u khomekile hi mavabyi leswo nge swi koti ku famba mpfhuka wo leha.

Ndzi nga kombela lava nga kusuhi kwala kaya leswaku va n'wi tsutsumisela exibedhlele lava nga na movha.

Ku nga va ku ri leswaku va tshama kona kumbe va suka kun'wana laha a ku ri na nghozi a va ri ku pfuneni kona.

Vuvabyi bya HIV a byi sunguli hi vona naswona a byi nge heteleli hi vona va tele ngopfu vanhu lava va hanyaka na vuvabyi lebyi. Vanhu a hi landzeleleli treatment a hi dyeni maphilisi.

E-e, hikuva nkarhi wun'wani na vanhu lava vabyaka va kumeka va tele ngopfu vatirhi va ri ntsanana leswi swi endlaka leswaku munhu a tshama nkarhi wo leha a nga se kuma mpfuno nkarhi wun'wani wa kuma munhu a khomekile swinene.

Ku fanele ku va ni kumbe switulu leswaku lava vabyaka loko va ha yimerile munhu wa ku tshungula kumbe loko va ri layinini va kumeka va tshamile ehansi.

Va fanele va hlohlotelo vatirhi va vona leswaku va tirha hi matimba swinene naswona va nga nonoki kumbe va thola vatirhi vo tala leswaku va ta kota ku pfuna ku nga kayiveli vatirhi.

Swibedhlele swa ka mfumo u kuma ku pfuneka mahala kasi swibedhlele swo ka swi nga ri swa ka mfumo u fanekele u humesa mali leswaku u kota ku pfuneka vanhu a va na mali ya ku humesa.

Hileswaku ti-private healthcare ti na nhlayiso wa xiyimo xa le henhla swinene naswona u kuma xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka hi nkarhi wihi na wihi kumbe ku endleriwa.

Hileswaku ku va ku tele swinene na tilayini to kuma ku pfuniwa ti va ti lehile naswona matirhelo ya vona ya le ka xiyimo xa le hansi swinene.

E-e, ndzi vona swi nga ri kahle hikokwalaho van'wana a va pfumeli eka tin'anga kambe va tshembela eka swa mimirhi ya xilungu.

Hileswaku ku ta hatla ku kumeka lexi hluphaka munhu kumbe munhu u ta hatla a kuma ku pfuneka hikuva nkarhi wun'wani mavabyi lama ma nga ku khoma a ma lavi swa titliliniki kambe ma lava swa tin'anga u pfuniwa hi xintima.

Ina, hikuva ku ta va ku kha ku tirhisiwa tindlela to hambanahambana leswaku va kota ku kuma leswaku munhu u hluphiwa hi yini a ta kota ku pfuneka hi xihatla.

Ndzi nga kombela mpfuno eka va ndzawulo ya swa rihanyo ku tiyisisa leswaku vanhu hinkwavo va tshamile etindlwini leti ti nga tiya naswona a ti kombisi leswaku ti nga pfuka ti wile hikokwalaho ka ndhambi.

Hileswaku loko va ha yimerile vaxitimelandzilo va fika a va pfi va ri karhi va timela hi mati leswaku ndzilo wu pfa wu kha wu hungutana.

Ku landzelerisa swilaveko hinkwaswo leswi munhu a faneleke ku swi landzelela loko a ri karhi a dirayivha naswona ndzi ta tiyisisa leswaku a ndzi dirayivhi hi rivilo ra le henhla swinene.

Vanhu va landzelela swilaveko swa le mapatwini naswona va chayela hi rivilo ra le hansi ku nga vi na ku overtaker.

Va tshama va jahile naswona va tibyela leswaku a va lavi ku tluriwa hi van'wana vachayeri loko va ri karhi va dirayivha.

Ina, leswaku va nga bihi emirini va ha ri ntsongo va fanele ku landzelela timhaka ta xikolo.

Ku famba hi muganga va va dyondzisa hi mhaka leyi nakona va va nyika swikombiso va tlhela va va kombisa tinxaka ta tiphilisi na murhi wolowo leswi nga riki kahle.

Leswaku va ta kota ku hlayiseka vuvabyi lebyi byi nga va khomi.

Hikuva a ku ri yin'wana ya tindlela ya leswaku hi nga papalata ku tluleriwa hi vuvabyi lebyi.

Hikuva i vuvabyi bya nghozi swinene naswona byi tlulela kwala ni kwala.

Va tele ngopfu vanhu lava va hanyaka hi maphilisi naswona u nge va voni loko va nga ku byelanga. Famba teka maphilisi u ta swi vona u ta va na rihanyo ra kahle u tlhela u nga tikombi leswaku u hanya ehehleni ka mavabyi lawa.

Hikokwalaho i vanhu na vona naswona swi fanerile leswaku va va na rihanyo lerinene.

Mu va na xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS a hi ku hela ka misava naswona a swi sunguli hi vona a swi nge heteleli hi vona.

U ta khomiwa hi mavabyi mo hambanahambana ku fana no pandza hi nhloko, ku rhukura, ku lumalumiwa naswona miri wa wena a wu nge .

E-e, ndzi vona swi nga ri kahle naswona swi ta va vangela switandzhaku swo biha emirini wa vona swo fana na mavabyi yo hambanahambana.

U lava mirhi hikokwalaho nkarhi wun'wana mirhi ya swi kota no loko xiyimo xo tshika xi tekile esikwini rolero swi ehlisa xiyimo.

Hi nga va seketela eka swiboho leswi va swi tekaka naswona hi va komba rirhandzu no va khensa eka ntirho lowu va wu endlaka.

Ku kombisa leswaku ku landzelela mimirhi i swilo swa kahle naswona munhu u tshama a basile emirini wa yena va tlhela va n'wi endlela swakudya hi nkarhi.

Ri cince hi ndlela yo vanhu a va ha landzeleli timhaka ta tiphilisi hikokwalaho va vona onge a ti le ku tirheni munhu u n'wile kumbe a nga nwanga va vona xiyimo xi ala xa ha tshamise sweswiya.